Leswi swi endlaka vavanuna va nga tsakeli ku vulavula hi timhaka ta rihanyo ta vona ta miehleketo hileswaku vavanuna vo tala va byeriwa leswaku wanuna a nga rili ene wanuna u tiyile wanuna a nga fanelanga ku humesela miehleketo ya yena ehandle hikuva loko o humesela miehleketo ya yena u ta vonakala ngaku a nga tiyanga ene vanhu vo tala va nge swi tsakeli ku tshama na yena hikuva u ta va a ri munhu loyi a tshamaka a rilaka kumbe i ta va a ri munhu loyi a tshamaka a ti tshandza kumbe i ta va a ri wanuna loyi a vonakalaka a nga tiyanga so xilo xikulu i ku ve ni va papalata ku vulavula hi mhaka ya ta rihanyo ta vona leswaku va ta tikomba ngari va tiyile exikarhi ka van'wani vavanuna ni le xikarhi ka van'wani vavasati.

Lexi nga pumbaka nsusumeto wa le henhla wa ngati eka munhu i ku ve ni a dya swakudya swa rihanyo swo fana na mazambhana, mabanana, mihlata, makotapeni xin'wana i ku ve ni munhu a tikuma a tsutsuma esikwini hambi ko va timinetse ta ntlhanu kumbe timinetse ta ta khume hi siku xin'wana i ku ve ni munhu a pumba ku nwa ku nwa ngopfu na ku ve ni a dzaha fole xin'wana i ku ve ni munhu a landzelela milawu leyi va n'wi byelaka yona etliliniki a phuza maphilisi ya yena ku ya hi leswi a nga byerisiwa xiswona ni ku ve ni a pumba swakudya swo tala e munyu swa ku ve ni rihanyo ra yena ri ta va ri ri kahle.

Hi ku ya hi mina ni nga ku ku tlhavela swa COVID-19 a swi pfunanga ngopfu ku sivela xitsongwatsongwana lexi hikuva va koho lava a va tlhaviwa mara a va kumeka va ri na xona xitsongwatsongwana lexiwani xa COVID-19 se ku tlhavela ka wena ka COVID-19 a swi nga pumbi ku ve ni u tikuma u ri na xitsongwatsongwana loko xi ku khomile a xo ka xi nga ku tshikeleli ku fana na munhu loyi a nga tlhavanga mara eku ve ni u tikuma u ri na xona a swi koteka ku ve ni u xi kuma na u tlhavile switlhavelo swa COVID-19 hi ku hambanahambana ka swona.

Ina, ndzi swi vona swi ri swa nkoka hikuva nakona ni loko ndzo ka ndzi nga n'wi yisi ku ve ni a ya sivela swa ndyangu u ta tikuma a ri na vana lavanyingi na a ha ri ntsongo se loko a yisiwa a ya kuma nkunguhato wa ndyangu a ha ri ntsongo swi ta endla ku a va a nga ri na ku a tikuma a nga ri na vana lavanyingi van'wani va koho loko va yisiwa kuveni va endla nkunguhato wa ndyangu swi va endla leswaku va nga vi na ntsakelo wo ya mahlweni va endla timhaka ta masangu hi ku ve ni va va chava ku ya va ya tlhavela mhaka ya ya ndyangu na ku ve ni va tshama va tikuma va phuza maphilisi ku ve ni va sivela ku ve ni va kuma en'wana.

Swi pfuna hi la ka ku loko u fonela maphorisa va kota ku hatla va fika va ta nakekela e nhundzu ya wena leyi u va ka u ri na yoho emovheni na yona movha ya wena va kota ku ve ni va yi sirhelela exikarhi ka vayivi lava nga ta ka va ta yiva swirho swa movha ya wena va teka va ya xavisa nakona swi endlela leswaku loko va fikile va nga ha kota ku ve ni va fonela na va le swibedhlele va kota ku tisa ambulense yi ta yi ta mi landza ene nakona loko mi va mi tekiwile hi ambulense swi endla leswaku nhundzu ya n'wina yi va yi hlayisekile hikuva vona va ta kota ku sala va yi langusa loko n'wina mi yile xibedhlele.

Mfumo wu fanele ku endla leswaku vatimeri va ndzilo va kota ku kumeka tindhawu hinkwato hikuva na vona tindhawu ta le xikaya va endlekeriwe hi mhangu ya ku ve ni ku tshwa tiyindlu mara kambe hikuva vatimeri va nga ri kona swi teka nkarhi ku va kota ku kuma ku pfuneka hikuva vanhu va fanele va tirhisa mabakiti ku ve ni va timela ndzilo kambe loko vatirhi va va ku timela mati a va ri kona va ku timela ndzilo a va ri kona a swi ta kota ku ve ni swi hatla swi endleka hi xihatla ku ri vanhu va pfuneka mfumo wu fanele ku endla ku ri na vona vatimeri va ndzilo va kumeka lomu matikoxikaya a va kumeki matiko ya le henhla ntsena kambe na matiko ya le xikaya va kota ku .

Hi nga va pfuna hi ku ve ni hi va kumela mpfuno wo fana na ku va yisa ka ti-social worker va kota ku pfuna ku kuma mpfuneko eka ti-social worker na ku ve ni hi va yisa eka nhlangano mihlengeletano leyi kotaka ku pfuna vanhu lava nga hlangana na ku xanisiwa emakaya hi vanhu lava hanyaka na voho ndhawu leyi ya ku ve ni yi nge va tshikeleli kumbe ku vatsundzuxa hi mhangu ya vona leyi va nga hlangana na yona hi nga va pfuna hi ku ve ni hi va yingisela swirilo swa vona hi tlhela hi nga teki swirilo swa vona leswi va rilaka hi swona hi va byela hi swona hi fanele ku ve ni hi va yingisela hi kota ku ve ni hi va pfuna va tlhela va kote kusukela ehansi va ti rhandza va kota ku tiva swa ku leswi nga humelela a hi vona ko va mhangu yi nga endleka.

Ina, i ntiyiso vanhu lava karhateke emiehleketweni hi xitalo i vavanuna hikuva a va koti ku nyikiwa nkarhi wa ku ve ni va khipha tale mbilwini kumbe va khipha hinkwaswo leswi swi va vavisaka embilwini kumbe emiehleketweni a va koti ku humesela swirilo swa vona ehandle hi ku ve ni va byeriwa ku ri wanuna i fanele ku ve ni a tiyile na loko munhu a lave ntirho nkarhi wo leha u nga swi kotanga ku wu kuma u gqina a tekeriwa ehansi a voniwa tanihi wanuna wo ka a nga pfuni nchumu ekaya so xilo xikulu lexi va vonaka xi ri i ku ve ni va ya tshama endleleni hikuva a ku na lweyi a nga ta va tikisela kumbe a va byela ku ri a va pfuni nchumu so ku tshama endleleni swi va endla ku ri va va ri na kurhula.

Mina ndzi swi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva vatswari vo tala va chava ku ve ni va tshama ehansi va vulavula mhaka leyiwani na vana va vona se loko mathicara eswikolweni va bula hi yona mhaka leyiwani ya nkunguhato swi ta endla leswaku va va ri na ntshikelelo kumbe va va va ri na vutivi bya ku ve ni va kota ku ya va ya pfuneka etitliliniki xin'wanyana i ku va vatsongwana va chava ku ve ni va vulavula na vatswari va vona loko swi ta eka mhaka ya nkunguhato hikuva va ta va holovela ku ri why va fanele va tikuma va sungula timhaka ta masangu so loko va kota ku vulavula na vadyondzisi hi loko va va dyondzisa swi ta kota ku va swi ri lula ku va fanele va endlisa ku yini kumbe va fanele va humesa njhani hi mhaka ya .

Mfumo wu fanele ku tisa mirhi hi lokukulu hikuva eminkarhini yo tala loko ku yiwa etliliniki munhu i wa fika a tshama nkarhi wo leha a hetelela a byeriwa ku ri a ku na murhi wo karhi hikwalaho ka ku mfumo wu nga yisiwanga mimirhi leyiwani yi faneleke ku ve ni yi pfuna vanhu mfumo wu fanele ku ve ni wu thola tinese leti ti tshembekaka ta ku loko mirhi leyiwani yi fikile a va xaviseli vanhu van'wani va le matiko handle ku ri va kota ku ti kumela mali leyi va nga ta yi kuma hi hi ku yiva kambe vanhu va nga ha koti ku pfuneka hi ku kala ka mirhi.

A swi nge ni khomi kahle hikuva kokwana i ta va a pfukisile matakuxeni ya nampundzu ku ve ni a ya a ta kota ku pfuneka loko a tlhela a vuya a nga wu kumanga mpfuno lowu a yele wona wa maphilisi swi ta ni vava hikuva swi ta va swi vula ku ri siku leri landzaka na rona u fanele ku ve ni a tlhela a pfuka a tlhelela etliliniki a ta kota ku kona ku a ta kota ku kota ku kuma ku pfuneka ene vanhu lavakulu a va na nkarhi ri wo leha wa ku hanya loko va nga koti ku kuma maphilisi ya vona ya rihanyo ntshikelelo wa vona wu va wu ri le henhla hikuva va na ku vilela lokukulu.

Ndzi nga vula leswaku kusukela nyanga loko yi sungurile hi vile na timhangu ta ntlhanu leti nga endleka ta ku ve ni vanhu va hundza emisaveni hikuva va nga koti ku fikelela eswibedhlele swa le kule na ku ve ni ku nga ri na tiambulense ta ku va yisa eswibedhlele hikuva timovha na tona vanhu lava tshamaka laha ka muganga lowu a va na mali ya ku veni va ta kota ku qacha e movha yi va heleketa eswibedhlele nakona vanhu lava va va qachaka loko va va qacha va lava timali leti nga le henhla leswaku na vona a va na tona hikuva vo tala a va tirhi vo tala a va kumi mali ya mudende se loko ku ri na tiambulense laha kusuhi swi ta kota ku ve ni va kota ku pfuneka hi xihatla va nga hakelanga timali.

Ina swa vava hikuva loko munhu a tshamile i ta va a tshama a hleketana na mhaka yo ku a ku na munhu lweyi a nga ta n'wi pfuna loko swi ta ka ku ve ni u fanele ku hlayisa e n'wana ni loko swi ta eka mhaka ya mahanyelo ya yena a ku na lweyi a nga n'wi pfunaka ni loko swi ta ka ku navela ka swakudya a ku na lweyi a nga n'wi pfunaka hi ku n'wi xavela kumbe hi ku n'wi pfuna hi ku swiendla loko munhu a bihile emirini ku na mikarhi yin'wani i na ku ve ni a tikiseleka swa ku ve ni a nge swi koti ku ti endlela swo dya kumbe ku fikelela exibedhlele kambe loko a ri na munhu loyi a rhandzanaka na yena ku fana na bava wun'wana kumbe vanhu va le kaya swi endla ku swi va swi n'wi lulamela ku ri loko a nga ri na matimba yo endla swakudya wun'wana wa kota ku n'wi endlela swo.

Mhaka leyiwani a ndzi yimi na yona a hi mhaka ya kahle mukhegula i ku kurisile wa ha ri ntsongo ku fikela laha fikaka kona na wena i swa nkoka ku u nga kota ku n'wi kuisa until a hundza emisaveni hi ku tindhawu leto hlayisa leti va yisiwaka ka tona to tala tinese to tala kumbe vanakekeri vo tala lava va hlayisaka a va swi koti ku va khoma hi ndlele ya kahle van'wani va va hlukumeza van'wani va teka mali ya vona ya mudende va nga va xaveli swilo swa nkoka van'wana a va koti ku va hlambisa no va hlambisa va va tshika va etlela va nga hlambanga or ni loko va vabya a va swi koti ku va nakekela hikuva a va na ripfumelo ra kahle kambe wena u nge n'wu tshiki mutswari wa wena a vaviseka loko a twa ku vava.

then xikongomelo xo yisa Mashele evumukhalabyeni endhawini ya vuhlayisi hikwalaho ka ku mina ndza tirha nuna wa mina na yena wa tirha, vana va pfuka va ya exikolweni ekaya a ku na munhu lweyi a nga ta sala a n'wi nakekela nakona mitirho ya hina hi chayisa eminkarhini ya navusiku loko hi fika hi fika hi karhele ene yena i ta va a sale a ri one ku ta va ku nga ri na munhu loyi a nga ta sala a n'wi nakekela se loko yi n'wi yisa endhawini ya vunakekeri hi na ntshembo leswaku vona va ta kota ku n'wi nakekela kusukela nampundzu ku ya fika namadyambu.

Loko u dyuharile swi tele swilo leswinyingi u kalaka u nga swi koteki ku ti endlela kambe loko u va u na muhlayisi swa pfuna hikuva ku fana no sweka van'wana loko va dyuharile a va ha swi koti ku sweka loko swi ta eka ku vabya loko munhu a vabya swi kota ku va swi ri lula ku muhlayisi wa kota ku n'wi yisa exibedhlele kumbe etliniki kumbe a kota ku n'wu nakekela kambe loko a nga ri na muhlayisi swi ta endla leswaku a hatla a hundze emisaveni hikuva i ta va a nga ri na mu nakekeli kumbe munhu lweyi a n'wi tsundzuxaka ku ri i fanele ku teka maphilisi kumbe emurhi wa yena naswona i kota ku kuma munhu lweyi a nga ta kota ku ve ni a n'wu swekela na ku ve ni a tlhela a n'wu hlayisa a n'wu sivelela exikarhi ka vanhu vo yiva.

mamani a ndzi kombela ku ri hi teka kokwana hi n'wu yisa endhawini yo hlayisiwa hikuva swakudya leswi nga la kaya a swi koti ku hi enela hinkwerhu ene na wena u hatla u karhala hi kokwana loko swi ta ka ku ve ni u fanele ku n'wi hlambisa kumbe u fanele ku n'wi nakekela or u fanele ku ve ni u n'wi swekela loko yo n'wi yisa endhawini yo hlayisiwa a ku na mali leyi hi nga ta yi hakela ene nakona va ta kota ku loko swi ta ka ku n'wi hlambisa va n'wi hlambisa va tlhela va n'wi dyisa no n'wi nyika ka maphilisi ya yena leswi laha kaya swi hi tsandzaka hi ku hi vumbirhi bya hina hi pfa hi rivala mina ndza rivala na wena u na ku ve ni u famba nkarhi wo leha u nga vuyi la kaya.

Vukorhokeri lebyi byi katsiweke ekaya hi lebyiwani ku na vanhu vo hlaya lava va qachiweke lava va fambaka hi mimiti va pfuxela vanhu lava nga dyuhala xa vumbirhi i ku ve ni vana lava nga feriwa hi vatswari va ya va ya kota ku kuma ku pfuneka ku fana na ku ve ni va ya va ya dya va kuma swakudya siku rin'wana na rin'wana loko ku ri minkarhi ya ma December va xaveriwa ti-grocery-a leti va ti tekaka va ya ti tirhisa emakaya.

Nhlayiso wa le kaya munhu loko a hlayisa vakhegula le kaya munhu i ta va a ri na vunakekeri loko a hlayisa vutshamo bya vakokwana va le kaya a va va ta va va nga tshami na vona minkarhi hinkwavo va ta va vuya va ya va pfuxela va tlhela va famba kambe vutshamo swi pfuna hikuva va tshama na vona vusiku na nhlikani loko ku chayisa lava a va nghene nampundzu ku na lava va nga ta nghena na nhlikani ku ya fikela namadyambu va ri karhi va va nakekela ni loko vo tshika va humela hi khombo i kona lweyi a nga hatlaka a va pfunaka kambe lebyiya bya le kaya a ku na munhu loyi a nga va pfunaka loko va tshika va humela hi khombo exikarhi ka .

Vanhu lava nga khegula va kalaka va nga ha swi koteki ku famba va ya etitliniki kumbe eswibedhlele va fanerile ku kuma vukorhokeri bya le kaya vanhu votsoniwa vo ka va nga swi koti ku famba kumbe vo kala va nga swi koti ku ti endlela swilo va fanerile ku kuma vukorhokeri bya le kaya vanhu va ku miehleketo ya vona a yi kahle va fanerile na vona ku kuma vukorhokeri bya le kaya.

Eka tindhawu tin'wana ku hakela ndzindzakhombo mara ka tindhawu tin'wana ku ku hakela e mfumo swi ya hi ku vanhu lava va yaka va ya tisa vukorhokeri ekaya va qachiwe hi hi khampani yini ya kona.

Va fanele ku va na swikili swo kota ku tirha na vanhu lavakulu va nga va khahli va fanele ku kota ku khuluma na voho hi ndlela ya kahle va fanele ku ve ni va nga heleli mbilu hi xihatla, va fanele ku va ku ri vanhu vo ka va nga nyenyi va fanele ku ri vanhu lava tivaka ku hlambisa munhu va nga nyenyi kumbe va nga n'wi khahli va fanele ku ve ni va swi tiva ku ri maphilisi lawa munhu a ma tirhisaka i maphilisi ya njhani nakona i fanele ku ma kangaki hi siku nakona i fanele ku ma teka hi ndlele yini loko swi hla swa ku munhu yelweye i tirhisa nayiti va fanele ku tiva ku ri i fanele ku teka ti-millimeter tingaki ta nayiti yeleyo ene i fanele a tiva ku i fanele a n'wi tlhavisa ku yini.

Ku ve ni u tiyisisa swa ku munhu wa wena i kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla na wena tanihi munhu loyi u tshamaka na yena u fanele ku tiva vukorhokeri lebyi a faneleke ku byi kuma ku fana na maphilisi lawa a faneleke ku ma tirhisa u fanele ku ma tiva leswaku vanhu loko va ta va nga fiki va n'wu nyika maphilisi kumbe murhi wa wrong xin'wana i ku va na wena loko va ri karhi va endla swilo swa vona na wena u fanele ku va u n'wi tshinelela u va u ri le kusuhi u nga yi u ya tlangela e kule u fanele ku veni u kota ku vulavula na yehe u kota ku twisisa ku wa swi tsakela kumbe a nga swi tsakeli.

Eka mhaka ya home based care ni twisisa swa ku i ndhawu leyi yi kotaka ku pfuna vanhu lava kalaka va nga koteki ku fikelela eswibedhlele kumbe ematliliniki ndhawu leyi yi thola vanhu lava va fambaka emakaya ya vanhu lava kalaka va nga koteki ku fikela etliliniki kumbe va nga ri na vanhu lava va nakekela va kota ku va nakekela va va nyika maphilisi kumbe ku va yela etitliliniki va va landzela murhi wa vona lowu va faneleke ku va tirhisa xin'wana no minkarhi yo tala va ya va ya va kamba emindyangwini lava tshamaka koho ku ri va tshame kahle va hlayisekile a ku na swilo leswi va chodaka hi swona kumbe leswi va vabyaka hi .

Nkoka hi laha ka ku vanhu lavakulu va dyuharile ene ku na van'wana lava tshamaka na vatsongwana lavatsongo kumbe van'wani va kona vana va vona a va ha tshami na vona ene a va ha vahlayisi so muholo wa mudende lowu va wu va wu kumaka va ta kota ku wu tirhisa eku tihlayisa voho vini na ku ve ni va thola vanhu kumbe munhu loyi a nga va swekelaka kumbe ku va hlayisa no va swekela swakudya.

Tanihi nhloko ya muti ndzi nga endla xo ku mudyuhari wa hlayiseka hi laha ka ku ndzi tshama ndzi n'wi nakekela swilo hinkwaswo leswi a swi lavaka ni tshama ni n'wi endlela swo fana na ku siku rin'wana na rin'wana mpundzu nhlikani na madyambu swakudya wa swi kuma ene laha a tshamaka koho u tshama ndhawini yo basa loko swi vula ku ri ni ta va ndzi ri ntirhweni ni ta n'wi kumela mutirhi loyi a nga ta n'wi nakekela a sala a n'wi hlambisa a sala a n'wi swekela swo dya a sala a n'wi dyisa loko swi vula ku ri a nga swi koti ku dya no sala a n'wi nyika maphilisi lawa a nga ta a faneleke ku maphuza yo fana na ya ti-High Blood kumbe chukele swa ku a kota ku ve ni a hlayisekini.

Ina swi fanerile hikuva van'wana va tikeliwa ku ve ni va kota ku tirha mintirho yo tika se loko Afrika-Dzonga yi va nyika mali leyiwana va ta kota ku tihlayisa no kota ku hlayisa mindyangu wa vona van'wani va ta kota ku apply-a hi yona emintirhweni kumbe exikolweni va kota ku kuma mintirho ya kahle.

E-e mali leyi ya social grant a yi ringananga hikuva swilo swilo swa swa la Afrika swo tala se swa durha mali leyi va yi kumaka a yi koti ku fikelela swilaveko swa vona hinkwaswo mara yona ya kota ku pfuna kwala ni kwala mara hi ku ya hi ikhonomi ya Afrika-Dzonga mali leyi yi kumiwaka ya social grant a yi talanga swonghasi i yitsongo.

Wu fanele ku endla mhaka ya ku nkarhi wun'wana na wun'wana wu tshika wu tumbuluka wu qacha vanhu lava nga ta tshika va tumbuluka etitliliniki to hambanahambana va fika va yendla ingaku va ya eku laveni ka vukorhokeri etitliliniki va ta kota ku vona ku vanhu loko va ya lava vukorhokeri etliliniki va khomisiwa ku yini loko va ta va va kume swiphiqo leswi swi vangaka ku vanhu va nga kumi vukorhokeri lebyinene va ta kota ku teka magoza yo yo va ta kota ku teka magoza lawa ma nga ta pfuna vanhu ku va nakekeriwa hi ndlela ya kahle hikuva vatirhi vo tala lomu titliliniki a va swi koti ku tirha na vanhu va va chovola loko va ta ku ku laveni ka vukorhokeri.

Nkoka wa ti-mobile clinic ti pfuna leswaku vanhu lava kalaka titliliniki kumbe lava titliliniki ti nga le ndhawini ya le kule na vona va kota ku pfuneka hikuva vanhu vo tala a va na yona mali yo kota ku ve ni va fikela titliliniki hikuva ti le tindhawini ta le kule se loko ndhawini ya vona ku ya mobile tliliniki va kota ku fika va kuma vukorhokeri hi ku hetiseka ene swi endla na leswaku va va nga ri na ku xaniseka kumbe ku tlhangana no no rheyipiwa lomu tindleleni hi vanhu kumbe va tikuma va fambe nkarhi wo leha va ya kota ku kuma vukorhokeri kumbe va va tikuma va nghena eka vamachonisa hikwalaho ka lava mali ya ku ve ni va kota ku fika etitliliniki leti ti nga le kule na vona.

Ina ni swi vona swi ri swa nkoka hikuva vanhu lava tshamaka matikoxikaya a va na ntivo lowukulu na mintirho eka vanhu vo tala ya kala ene leswi swi vula ku ri vanhu vo tala eku ve ni va kota I mean va fikelela etitliliniki va fanele va famba hi milenge se loko vo va va nga ri na titliliniki endhawini ya le kusuhi swi ta boha ku ri va famba nkarhi wo leha va ta kota ku va ta kota ku pfuneka ene leswiwani swi ta endla ku swi nyanyisa vuvabyi bya vona or vanhu vo tala va ti kuma va nga fikelelangi etitliniki hikwalaho ko pfumala mali yo fika etliliniki kumbe no chava ku famba ndlela hi ku ve ni a nga ri na munhu wa ku famba na yena lweyi a nga ta n'wi heleketa etliliniki.

Hikuva loko swo vula ku ri ndzi nga va ndzi swi tiva leswi a vabyaka hi swona ene swi lula ku ri ndzi nga n'wi hanyisa ndzi nga endla mimirhi ya kona ndzi n'wi nyika a phuza loko swi vula ku ri swa ni tsandza ndzi nga ha fonela ndzi nga ha gugula ka inthanete ndzi langusa ti symptoms leti a vulaka ku i twa tona ndzi va ndzi ringetela toho ku kota ku ndzi n'wi pfuna hi ndlela yeleyo kumbe ndzi nga n'wi heleketa ka tin'anga ta xintu ti ta kota ku ve ni ti n'wi tshungula before a ya etliliniki.